Ditaba tse fosahetseng di phatlalatswa internet-eng, mme mekgwa ya hore o ka nka netefatsa hore ka nnete ke ditaba tsa nnete kapa ke ditaba tse fosahetseng ke hona ho sebedisa menyetla e meng ya ho kena kapa ya ho bala dibuka tse ding, kapa eng kapa eng e kabeng e phatlaladitswe hore ke kgone hore ke netefatse hore ditaba tseo tse phatlaladitsweng internet-eng ha dia fosahala. Hona ha ke fetsa ha ke na tla phatlalatsa ditaba, ke sa netefatsa hore ke nnete kapa tjhe.

Mokgwa o ko o sebedisang wa ho reka data ke hore mehleng ke dula ke sheba ditekanyetso kapa tsona di-special tse leng teng ho internet kapa ho bona ba ho ba neletsani ba data eo. Matsatsi a mang o fumana data ena e boloka tjhelete ho feta matsatsi a mang ho a fapafapana.

Mokgwa o ke rekang data ka ona ke hore ke reka moya wa ke be ke o fetolela ho data hobane ho bonolo ebile ho ho boloka tjhelete ho etsa jwalo. Ha o ke rekile moya wa ten rand ho MTN, ke kgona ho o fetolela ho data ka ka ho boloka haholo mme ke bona e le tsela e nka e sebedisang. Nka kgothaletsa le batho hore ba sebedise mokgwa oo.

Ena ke taba e mahlonoko hobane batho ba etsang difilimi mona Afrika Borwa ba sebedisa haholoholo tjhelete tse tsetetsweng. Mme ha difilimi tsena di sa bontshiwe mafatsheng a mang, di qoba taba ya hore baetsi bana ba difilimi ba kgone hore le bona ba etse tjhelete. Le bona batho ba ba ba ba etsahalang moo difiliming tseo hore ba kgone hore ba iphedise.

Dipina tse ke di ratang ke dipina tsa reggae hobane molaetsa o mo dipineng tsa tsa reggae ke molaetsa o kgothatsang setjhaba. O kgothatsang le motho hore ka bophelo le ka tsa marato. Mme le hona ke rata le ka moo o bapalwang ka teng. Ke ka moo ke dulang ke mamelang mmino kapa dipina tsa reggae.

Dumela mosebetsi. Ke batla ho tlaleha hore router ya ka e senyehile hobane maobane motlakase o tsamaile. Ha motlakase o kgutla, o bo o kgutla ka matla ebile o senya le router. Mme jwale ha kea kgona hore ke qetelle ho sebetsa kapa ke bone ke fetse mosebetsi oo ke neng ke na le ona maobane. Ke kopa hore le nketsetse molemo wa hore le ntlisetse router e nngwe kapa le ntokisetse router eo hobane ha ke kgone ho fetsa mosebetsi, mme e se ebile e thuntse.

Ke nahana hore mmuso o tshwanetse hore o sebetse le di-industry tse tsona di fanang ka yona Wi-Fi. Hore e etse hore kapa ho fumaneha ha internet ho be bonolo. Jwale ka ho etsa hore ho be le Wi-Fi moo setjhaba se dulang se kopanela teng. Jwale ka ditleliniking, di-library-eng, dikerekeng, mafapheng a tshebeletso, di-police station jwalo jwalo.

Ntho tse kgethehileng tse di ratang ka phone ya ka, ke yona camera le navigator ho mpontsha tsela hae baneng ho na le moo ke etelang teng. Ke rata hape le tsona di-social media app tse tshwanang le WhatsApp, Facebook le tsona TikTok kapa le yona SHAREit. Moo ke kgonang hore ke neletsane, di-file le bakgotsi baka kapa le batho ba ke ba tsebang ntle le ho sebedisa data e ngata. Le hona e ke ratang haholo ke hore e ntumella hore ke kgone ho kena ho internet-eng.

Ho boloka data nna ke etsa bonnete ba hore ha ke fetsa ho sebedisa ekaba application-e e feng kapa efeng, mme ha ke fetsa ho sebedisa ke kwala data mo founung ya ka. Ho etsa hore ke kgone ho e boloka, mme e kgone hore e ntsamaye nako e telelenyana.